Nka mo letsetsa ka kopa maitshwarelo hore, ne ke sa tsebe hore e tlo thibela tjhelete ya hae hore e se ke ya ba ya kena. Nka kopa tshwarelo ho .

Ke hore ka lebaka la hore e dira hore batho ba phele ba reka ka sekoloto mola ba sa batle go ntsha ditjhelete. Mara nka mo tlhalosetsa hore ke monyetla o mo botse kudu ka hore tjatji le renang le tjhelete re tla kgona ho lefa dilo tseo re di nkileng ka sekoloto.

Ke gore ka moo Afrika Borwa le ka mola Mozambique a re sebedise tjhelete e tshwanang. Ke ka lebaka la hore ka lebaka la gore ba tjhentjhitse tjhelete eo ya bona gore ebe ya Mozambique ba kgona ho reka teng.

Ke ka lebaka la hore tshwanetje ba check-e tsego ke di kolotago gore ba kgone ho mpha tjhelete eo ba tsebang hore ke tla kgona ho e lefa ka kgwedi le kgwedi.

Ke gore tshwanetse a tsamaye a ye bankeng a yo botsa gore ke romela tjhelete ko Lesotho, tshwanetse jwang? Ba tla mo thusa. Le moo cell mo mohaleng, mo App-ong le yona e ya . Nka mo bontjha yona.

Nka tsamaya ka boledishana le molekane wa ka. Ka mo kgopela hore re tsamaye nka loan-o e nyane gore re kgone ho ja mo kgweding. Kgwedi e fela batla e back-e account, ko bankeng ya bona.

Ka ho boya a bone. A se ke a tshwara ke motho. Ba ke ka bo bona.

Nka mo tlhalosetsa ka hare ke monyetla o mo botse ka gore o wa thusha. Ene ba ka se ba tseya tjhelete ya bo matjhonisa hore ba kgone ho dira dilo tsa ka mo . Ke opportunity e botse for bank-e e ba le etsetsang yona.

Nka buisana le molekane wa ka gore ho botse nna ke yena le bana ba rena hore le batswadi ba rena hore ebeng bona ka hore, ke hore kenya ho ntsha life Insurance moo nthong ya ka.

Nka mo tlhalosetsa gore ko lefapha la lekgetho ba bereka jwang? Ene e tla mo thusa tshwanetje a dire dilo tse dingwe tsa gagwe. Ka kgwedi le kgwedi o tla kgona ho nka seo a se nkang.

Ee, ke nkile ke le mong . Ka kipotsa gore e tlo mperekela moo moo bophelong ba ka.

Ho bolela nnete ga ke tsebe selo ka forex. Ha ke tsebe selo.

Re dule fatshe, re bolele re go diragetseng gore re se ke ra kgwetja tjhelete e lekaneng ka lebaka la gore tjhelete ya rona ne tshwanetse e lekane ka mokgo re boletseng ka teng mara ae sa lekana. So bothata ke eng? Re kgone ho utlwa lebaka la teng.

Ke gore e ya thusha ka gore e ya kgona ho le bolokela, ya fa tjhelete, ya le rekela le dijo. Ya thusha ka nako e thusang ka teng, mara e ya thusha mo bophelong.

Nka tsamaya ka ya, nka sepela ka ya bankeng. Ka ba botsa hore ka kgwedi le kgwedi ba goge tjhelete e so hore ba ba kgwedi le kgwedi ba tjeye tjhelete e five hundred hore ke e save-e ka, ke e boloke ka kgwedi le kgwedi ho fihlella mafelellong a ngwaga. Ke gona ke tla e tseyago.

Ke gore ko company-ing eo e berekang ke yona e patalago dingaka hore lwala o kgona ho tjeya meriana ya hao. Ba ka kgwedi le kgwedi ge o kgwetja tjhelete, ge o kgola.